Ndajamelana nokungabikho kweetekisi, iiteksi azibikho ke ngenxa yeendlela ezimbi zasezilalini. Kodwa ke into endaphela ndiyenza ndaphela ndikhangela imoto endinokuthi ndiyiqeshe nangona ke yabiza ixabiso eliphezulu ndandinyanzelekile kuba ndandifunda ukugoduka.

Ndingamcebisa ukuba aqale ngeebhokhwe neenkomo. Iibhokhwe neenkomo zisoloko zisebenza ezilalini xa kukho imisebenzi ingakumbi ngexesha lolwaluko zezona zinto zisetyenziswa kakhulu. Neegusha nazo kanti angazifuya ngoba zinemali kakhulu. Izityalo angatyala ispinatshi, amakhaphetshu namathanga. Oko kungamnceda ukuba ngexesha lesivuno avune aye kuthengisela abantu. Abantu bayonqena ukulima yena ke kungamenzela imali kakhulu oko.

Kuqala kufuneka uqinisekise ukuba isigwamba siso ngokwenene okanye le nto ofuna ukuyipheka yeemifino ngokwenene. ungakhi ukhula ucinga fanuba yimifino. Wakugqiba ukuyikha ke uyayihlambe kakuhle uyihlambisise ngamanzi abandayo. Ugalele embizeni ugalele amanzi angangeekomityi ezimbini, ugalele netyuwa yakho engangecephe. Ziyeke zibile kakuhle emva kwemizuzu emihlanu galela umilimili wakho okanye imealie rice. Zamisa zidibane kakuhle, thoba isitovu sakho umlilo ube ku-three. Yeka kangangemizuzu elishumi uphinde uzamise. Yiyeke iphinde ifuthe kakuhle. Kwakhona emva kweminye imizuzu elishumi ungazamisa uphinde uvale. Linda imizuzu emihlanu ze ke ngoku ucime isitovu uzamise uphakele abantu bakho uyonwabele.

Ukufuya ezilalini kungenza ukuba ungayithengi inyama. Kungenza okokuba ungawathengi amaqanda. Xa ubawela amaqanda ufuye iinkukhu, iinkukhu ziza kubekela amaqanda. Xa ubawela inyama yenkukhu ungaxhela kwiinkukhu zakho kwaye zizawube ziqhubeka zizala zingamanga. Xa ubawela inyama yegusha noba yeyebhokhwe ungangena ebuhlanti ukhuphe, uxhele. Ungathengisela abantu ngexesha lokwaluka naxa benemisebenzi. Ungaphela uba sisityebi ngenxa yokuba ufuyile futhi ngeze ulale ngendlala uza kuhlala uhlutha mihla yonke ngenxa yemfuyo.

Kubalulekile abantwana ukuba balwazi ulwimi lwabo. Imbi ke into yomntwana ungakwazi ukuthetha ulwimi lwabo, uyahlazeka phakathi kwezinye izizwe. Zonke izizwe zonke iintlanga zizidla ngeelwimi zazo. IsiXhosa sibalulekile kakhulu. Singayisi okanye singayigxininisa loo nto ebantwaneni. Bangakwazi ukuba ngababhali beencwadi zesiXhosa. Bangakwazi ukuba ziingcaphephe zesiXhosa. Bangakwazi ukuhamba baye kufundisa kumaziko aphezulu emfundo isiXhosa. Bangaba ngabahloli babe ngabaphathi abaphezulu ngenxa yolwimi lwesiXhosa. Masilukhuthaze ke isiXhosa uba abantwana bethu basithande basihloniphe.

Yindlela abaye baziphathe ngayo kuba bengakwazi ukuthetha isiXhosa okanye soloko bekhumsha. Baye ke bacingelwe kakubi ukuba bazenza ngcono kunabanye abantwana. Abantwana abafunda kwezaa zikolo bafundiswa kakhulu indlela yokuziphatha eyiyo. Ngoku ke baye bakhangeleke njengabantwana abazithanda kakhulu abasoloko becocekile ngalo lonke ixesha kuba yinto abayifundiswa esikolweni leyo. Bafundiswa indlela yokuhamba, indlela yokuthetha, indlela yokuziphatha nto leyo ibenze bagxekwe kakhulu, bangathandwa ngabahlali.

Olunye ulwimi endiluthandayo lulwimi lwesiSuthu. Abantu balo baluthetha kamnandi kakhulu. Ndakhe ndafunda kwicala labeSuthu. Ndaye ndayonwabela kakhulu indlela abathetha ngayo. Bayazingca ngolwimi lwabo kwaye baluthetha kamnandi baluxabisile.

Kuba mnyama, kuba mhlophe yimincili zizilo kunjalo ubomi.

Utata kufuneka aqinisekise ukuba umntwana unayo indawo yokuhlala. Unako ukutya ngalo lonke ixesha. Uhlala ekhuselekile. Uyafunda kwisikolo esisemgangathweni. Ukhuselekile, akukho nto ayisweleyo kwaye uphilile.